Idatha endiyisebenzisayo ngosuku lulunye inintsi kakhulu ngoba kaloku okokuqala, ndingumntu ofuna umsebenzi, ofolayo, ngoko ke ndiyangena kwi-intanethi, kuJOBJACK, ndijonge iinto zemisebenzi. Okunye, idatha iyanceda kakhulu ukujonga nje izinto ezibalulekileyo apha efowunini. Ndiyangena nakwezinye izinto, kooFacebook, ndijonge iinto ezenzekayo. Kaloku kufuneka ndihlale ndisazi, ndingahlali ndingazi nto. NakooGoogle, xa ndiguglisha into endingayiqondiyo, igama endingalaziyo. Ndiyangena kuGoogle ndilijonge khona. Yiloo nto ke idatha endiyisebenzisayo ngosuku iba nintsi kakhulu.

Ewe lubalulekile uphuhliso lweento zobuxhakaxhaka, ingakumbi emaphandleni. Abantu basemaphandleni abahoyakalanga kakhulu. Abantu abahoyakalileyo ngabasezidolophini, kanti abantu basezilalini zinintsi iinto abazidingayo. Xa unothi kuphuhliso ubuxhakaxhaka, bangancedakala kakhulu. Kuyekwe ukujongwa abasedolophini kuphela.

Ubuxhakaxhaka ndingathi bulungile kwelinye icala kodwa buphinde bungalungi, kuba kaloku sihleli ezindlini asiphangeli ngenxa yobu buxhakaxhaka. Sihleli ezindlini siyalamba nabantwana bethu, kanti uba bebungekho obu buxhakaxhaka, ngesisemisebenzini yethu.

Molweni baphulaphuli bam abathandekayo. Igama lam ndingu-DJ Babonise. Ndandifunda kumabanga aphantsi kusona esi sikolo silapha ekuhlaleni. Ndinithanda kakhulu baphulaphuli bam, nivumelekile ukuza esikhululweni ukuze ndincokole nani. Ndinithanda ukudlula konke.

Kulula kakhulu ukusebenzisa ii-apps kunokusebenzisa uba utsale umnxeba, ngoba uWhatsapp noTelegram uyakwazi bhala ngendlela ofuna ubhala ngayo. Ubhale imeseyiji, umyalezo, uwushiye efowunini noba umntu akekho efowunini ngaloo mzuzu. Athi xa ebuyayo, abuyele kuloo myalezo. Kanti kwi-artime, i-artime awunamali, uthenge i-airtime ye-five randi ikhawuleze iphele, kanti ungamfumananga naloo mntu ubumfuna. Kanti kwi-apps, Telegram, Whatsapp, ubhala nje imeseyiji, uyishiye efowunini. Umnikazi wayo abuye, ayivule, afunde ifowuni.

Bendinowubhala ngomdlalo we-netball kuba kaloku ikhwebula abantwana abangamantombazana ekwenzeni izinto ezingalunganga ekuhlaleni. Izinto ekufana nokutya utywala, ukusebenzisa ii-drugs, iintsangu, nazo zonke izinto ezingalunganga, nokuqhekeza izindlu zabantu. Abantwana abangamantombazana xa bengenanto kwenza, bayazenza zonke izinto ezenziwa ngabantwana abangabafana. Ngoko ke kubalulekile ukuba babe nento yokwenza, ukwenzela uba bangazuba nathuba mosha izinto zabantu, lokwenza izinto ezingalunganga.

Ewe, ndingamkhokhelela kule ndiyisebenzisayo i-intanethi. Iidatha zakhona ziyafikeleleka, kukho needatha zenyanga, uyazisebenzisa ngendlela ofuna uzisebenzisa ngayo, futhi ke ziyayigqiba laa nyanga bekuthethwe ngayo. Noko ke ziyafikeleleka.

Kuyanyanzeleka ndizame nokuba yidatha encinci xa ndingakwazi ukufikelela kwiWi-Fi, indawo ebendiqhele ukuyifumana kuyo andiyifumani ngoba kaloku zinintsi iinto endizenza efowunini ezibalulekileyo ekunyanzelekile ndizenze. Ngoku ngoko ke kunyanzelekile uba ndizame noba yimali encinci ndizame idatha ngoba ndifola efowunini ixesha elinintsi, namagama endingawaqondiyo ndiwajonga kuGoogle. Ngoko ke kuzo zonke ezo nto ungena ngedatha.

Iindaba zabantu abadumileyo zinikisa umdla kakhulu, ukuhlala sisazi nje ukuba impilo yabo ihamba kakuhle. Kwelinye icala ngamanye amaxesha nathi sifumana ukukhuthazeka kwizinto ezenzekayo ebomini babo, unxulumanise nezakho izinto utsho ufumane ukuthi ungayisombulula kanjani.